Ditlamelwana tse di leng teng mo tikologong ya me, ditleliniki le dipetlele tse di fanang ka tlhokomelo ya kalafi, diokelo tse dingwe tsa tlhokomelo ya botsogo go tshwara malwetse a magolo. Ditlamelwana tse di tlhokegang tse di ka diriwang ke puso. Mafelong a boikhutso a bogodi like old age, manaelo a boiketliso bo bonolo, ditirelo tsa kalafi tse di rulagantsweng ka metlha, mananeo a boithuto ka botsogo le dijo tse di ya siameng, ditiro tsa setšhaba go dira gore bagodi ba se ikutlwe ba le bosi.

Mo setšhabeng batho ba le bantsi ba lebeletse gore bagodi ba tlhokomelwe ke malapa a bone. Ba newe tlotlo le lerato le gore bana ba duele bopelonomi jwa batsadi ba fa ba tsofala. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore malapa a le mantsi a lebane le mathata a madi, tiro le botshelo jwa toropo jo bo tshwanetseng batho ka ntlha ya seno. Bagodi ba bangwe ba sala ba ikutlwa ba le bosi ba sa nwe tlotlo e e tshwanetseng. Ka jalo, le fa setso se solofetsa tlhokomelo e e tletseng, boammaruri ke gore ga se malapa otlhe a ka kgonang go dira jalo.

Mo tikologong ya me, bagodi ba tlamelwa ka ditirelo tse di jaaka ditleliniki le dipetlele tse di fapaneng, ka tlhokomelo ya botsogo le ditirelo tsa madi a bagodi tse di tswang mo pusong. Ka dinako tse dingwe, ba ka abelwa dijo kgotsa dithuso tse dingwe tse di tswang mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo, mafelo a boikhutso kgotsa mananeo a boitekanelo a ba ka a dirisetsang letsatsi le letsatsi ga a lekane. Ka jalo, le fa bagodi ba tlamelwa ka dilo tse di botlhokwa go santse go tlhokega ditlamelwana tse dintsi go ba thusa gore ba nne le botshelo jo bo kgotsofatsang.

Mo mafelong a le mantsi bagodi ba tlhokomelwa mo dintlong tsa bagodi kgotsa mo mafelong a boikhutso a a rulagantsweng ke puso kgotsa diphuthego. Mo mafelong a a ntseng jalo ba nwe ditirelo tse di tshwanang le tlhokomelo ya kalafi, dijo tsa letsatsi le letsatsi, mafelong a boithabiso le thuso ya letsatsi le letsatsi jaaka go apellwa le go tlhokomelwa. Mafelo a puso a ka tlamela ditirelo tse dingwe mahala kgotsa ka madi a mannye. Mme mafelo a poraefete gantsi a batla tefo e e kwa godimo. Ka jalo, le fa ditirelo tse di teng, pharologanyo e teng ka ntlha ya gore mafelo a mangwe a ikaegile ka madi a puso fa a mangwe a ikaegile ka tefo ya malapa.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya go tlhokomela bagodi ya gore jaanong e na le ditlamorago. Mme gape e na le diphoso. Mo tlhakoreng le lengwe, puso e ba fa pension-e le tlhokomelo ya kalafi mo ditleliniking le dipetlele. Se se bontshang gore bagodi ga ba atlogelwa. Le fa go ntse jalo, ditirelo tse di sa ntseng di sa lekana gonne mafelong a tlhokomelo a a rulagantsweng ga a feta go lekana.